Dumelang dumelang le kae moo ho lona batho ba basebetsi ba ke founa mona ka lebitso, ke le Tshepiso ke ne ke kopa thuso ke eme seteisheneng sa Park Station terene ha e kene ha e fihle and ne ke setse ke rekile tekete ke ne ke kopa ho botsa feela hore terene e tlo latelang e tlo fihla nako mang hobane hona tje ke eleven o'clock ne ke kopa hwa shapa, half past eleven terene e eso fihle. Ke tjhelete ya ka, ke tsamaya ke tla bona hore ke tla palama eng, mohlomong ka ikela tekesing kapa ka palama bese ho kgutlela lapeng jwale ke ne ke ikopela eseng hampe ka boikokobetso, ke ne ke ikopela tjhelete ya ka back, ha ele hore ho tlo fihla half past eleven terene e sa kena hobane ha e thabise ntho e etsahalang hore hore ho kgaohile dithapo kae nna ha empatle eo nkabe re jwetsitswe pele re reka ditekete hore ho na le bothata.